Kuqakatheke khulu ukuthi, batlhogomele abantu abalupheleko emakhayani wabo ngombana sele baluphele begodu ezinyi izinto abasakwazi ukuze zenza kuhle. Nemikhumbulo yabo ayisasebenzi kuhle ngombana sele baluphele, lokhanyana batlhogomelako kuyabasiza nabo kwenza umsebenzi wabo ubelula.

Ubudisi obandise ukuqalana nemndeni etlhogomelo abantu abalupheleko kukuthi, ngaskhathi abanazo iinsetjenziswa ebazitlhogako kuze bakwazi ukutlhogomele abantu abadala. Nemali iyabatlhayelela ngaskhathi kunengi nje, abantu ebaqalane nakho lokhanyana nabatlhogomela bantu abalupheleko

Iimphakathi ingabasiza ngokuthi, banande nabo bafaka isandla ukusiza abantu abalupheleko begodu banande babuza bona batjhoda ngani namtjhana yini leyo ebayitlhogako. Bese-ke bayalekelela-ke lapho, lapho bakghona khona. Babasize nje emkhayeni wabo bahlwengise, babanakelele babathathele imitjhoga yabo emtholampilo njalonjalo. Kunengi nokho imiphakathi engakwenza kusiza abantu abalupheleko abanakekelwa emakhaya.

Abasebenzi, abasebenza ngabantu abalupheleko kufanele ukuthi bangene eskolweni lapho kufundiswa khona ngokuthi, babanakekela njani abantu abalupheleko nabagulako. Ukuze bazokuba nelwazi elaneleko nelijulileko mayelana nawumsebenzi wokunakekela abantu abalupheleko.

Kuqakatheke khulu bona sibahloniphe abantu abadala nabalupheleko ngombana babantu abadala nabakhethekileko laba abasfundisa ngezinto ezimayelana nepilo. Basifundisa njengokuziphatha, basipha nelwazi elaneleko namtjhana ilwazi elijulileko ezintweni ezinengi.

Iye, abomakhambangendlwana bayafika ngekhethwapha, bafika ngakanye eenyangeni ezimbili.

I-HIV ngingatjho bona mulwana obanga intumbantonga. Mulwana ongalaphekiko nokho, watholakala unawo umulwana lo, wazi kuthi sewuzokuphila ubuphilo bakho usela iimtjhoga. Nokho wona awubulali lokhanyana nawusela iimtjhoga yakho ngeskhathi nangefanelo begodu uyakghona nje ukuphila ipilo njengawo woke umuntu.

I-AIDS mumulwana wentumbantonga obangwa yi-HIV. Lesi, sigaba sokugcina somulwana we-HIV begodu mulwana lo wentumbantonga uyabulala-ke nokho wona. Kutjho kuthi umuntu nasele afike esigabeni sokobana uphethwe yi-AIDS akasakwazi nje ukulapheka.

Umuntu angathola umulwana we-HIV and AIDS, lokhanyana nakayemsemeni nomuntu, onabo ubulwelobu ngaphandle kokuthi bazivikele ngamajasi womkhwenyana.

Umlayezo engawupha umuntu osanda ukuthola bona unomulwana we-HIV and AIDS. Ngigamlulekisa ukuthi athathe imitjhoga yakhe ngeskhathi, begodu angakwazi ukuphila ipilo yakhe njengabanye abantu eSewula Afrika. Into nje nakangathathi iimtjhoga yakhe, begodu nakube muntu ohluleka kwamkelisimo, angakghona bona akhambe ayokululekiswa ngokomkhumbulo ukuze angabi nemicabango emimbi.

Amagadango angathathwa mumuntu oqeda ukuthola bona utshwayeleke nge-HIV fanele kuthi, athome skhatheso ukuthatha imitjhoga yakhe ye-HI-V. Ukuze akwazi ukuba namandla, begodu ngingamtjela nokuthi amkele isimo, begodu angathukwa khulu nokho, akusikuphela kwepilo.

Abantu kufanele bona bazitjheje, bazitlhogomele ngasosoke iskhathi begodu benze isiqinisekiso sokobana bayazihlolisa bona abanawo umulwana lo. Begodu bazivikele khulukhulu lokhanyana nabaya kezOmseme bambathe umkhwenyana wejasi kuze bangatshwayeleki ngomulwana lo.

Iindlela ezingenza bona ama-ambulensi angene lula eendaweni zemitlhatlhana kukobana, eendaweni zemitlhatlhana kufanele bona urhulumende angenelele alungise iindlela zakhona, kwazi kuthi kukhambeke, ngombana nawungathi uyaqala emitlhatlhaneni kanengi indawakhona iminyene, begodu akunandlela kuhle. Yeke, urhulumende nakangalungisa iindlela lezi, bese-ke kuzoba lula bona ama-ambulensi angene eendaweni lezi zimtlhatlhana

Abasathathelwa khulukhulu abantu bendabuko ehloko eskhathini sanje, ngombana sebabanengi abalaphi abavelako ngalesi iskhathi abangasibo bamarerhe. Babantu abafuna ungalatjha abanye, kanti-ke sekubonakala ngasuthi abalaphi bendabuko beskhathini sanje, abanamandla kuhle nokulaphoku abakghoni kuhle.

Iye, iinhlahla zesintu kuyafuneka bona nazo sizithole emtholapilo yangemakhaya, ngombana uthole ukuthi okhunye ugula abe akufuni imitjhoga yesikhuwa, kodwana ifuna iinhlahla zesintu, bese umuntu uyaphila aphole.

Iye iinhlahla zesintu zinamandla, begodu zingakwazi ukuwalapha amagulo wanamhlanjesi la, ngombana kuziinhlahla ezingahlanganiswa nalitho begodu zinamandla.

UmNyango wezePilo kufanele bona iinhlahla zesintwezi, bazifake eembhedlela kanye neemtholapilo. Abantu bazokhuthazeka lapho bona bazisebenzise.

Iye, ihlangano eyengamele zepilo ephasini yayenza iimzamo yokuthi iinhlahla zesintu zithathelwe ehloko, ngombana eskhathini sanje bayafaka abalaphi bendabuko eendabeni zeenhlahla zamanye amalwele angalaphekiko. Kuthi abafake iinhlahla zona lesi zesintu, kubonwe ukuthi zona angeze zalapha amalwele la, angalaphekiko kwasamfuthi.

Into engasiza msinya ukufaka iinhlahla zesintu emtholapilo kukuthi, umNyango kwezePilo kufanele bona ubize phambili abalaphi bendabuko laba abanelemuko, ukuthi akube ngibo abasondeza iinhlahla lezo ebazibone zisebenza neziphilisa abantu.

Iinhlahla zesintu nangakhe zingafika emtholapilo kufanele bona ziphuthelwe ngamabhodlelo, iimpakana njengeenhlahla zesimanjemanje ukuze woke umuntu akwazi ukuzisebenzisa. Begodu bakwazi ukusizakala lokhanyana nakube ziyokuphuthelwa ngamaphepha, abantu abanye angekhe bafune ukuzisebenzisa.

Iye, abonesi nabodorhodere ematlinigi, kufanele bona bafundiswe ngokugula okufuna iinhlahla zesintu. Khulukhulu eendaweni esemakhaya, iindawo ezifana njengemaplasini. Lapho abantu abanengi banelwazi ngeenhlahla zesintu, nangamagulo angafuni iinhlahla zesimanjemanje.

Iye, abodorhodera abasebenzela eembhedlela kfanele basizane nabalaphi bendabuko, kwamanye amagulo ngombana uthola umuntu agula, abodorhodere bamupha imitjhoga yakhona umuntu loyo, angasizakali. Kanti bekazokusizakala lokhanyana umlaphi wendabuko nakangamhlola amuphe yena iinhlahla zesintu.

Kungaba nepi ekulu nangakhe kube neenyanga emtholapilo, kuthiwe batjho inyanga irhatjha iindawula ihlola isiguli ntanzi, ngombana abanye abantu abakholelwa eenyangeni begodu abazithandi iinyanga. Lokhanyana sele kuba neenyanga eemtholapilo kuzokwenza bona bangahlaliseki, begodu kuzokwenza kube nerarano enengi phakathi emtholapilo. Phakathi kwalabo abakholelwa emadlozini nalaba abangakholelwa lapho.

Kufanele zoke zibekwe ndawo yinye, imitjhoga le, kufanele yoke ibe ndawo yinye. Ukuze kubonakale ukuthi imitjhoga yoke, zenza umsebenzi munye, umsebenzi wokulapha. So akufanelanga ukuthi omunye umuthi usiwe kwelinye ihlangothi nomunye usiwe kwelinye ihlangothi.

Awa, angekhe angiboni iyenzeka ukuthi imitholapilo ibambisane neenyanga nezangoma ngoba ngabe nanje babambisene. Ikinga ekulu kukuthi kuba nerarano, imikhulumiswano yona iyaba khona kodwana abafiki epenteni.

Kukobana ikambiso efanele ilandelwe emtholapilo nabelaphi bendabuko kukobana kufanele, omunye nomunye umlaphi wendabuko kube mumuntu okade akhona, okade alapha begodu umuntu loyo kufanele kube mumuntu ozitlolisileko emnyangweni wezabalaphi bendabuko.

Awa, angiboni bona ingaba mbono omuhle bona imitjhoga yeskhuwa ilethwe endumbeni namkha emsamo, ngombana lokho kuzobe kukuraranisa izinto. Izinto zendabuko, akukafanelanga bona zikhambe zitjhuguluka zihlala zinjalo. Ngaphakathi emsamo kufanele kube neenhlahla zesintu kwaphela

Umraro wemaplasini wokobana bangakhelwa iimbhedlela. Kukobana urhulumende ulila ngemali uthi, akanamali eyaneleko bona angayokwakha iimbhedlela emaplasini begodu nabantu abayokuqatjhwa lapho akanayo imali yabo.

Into engararulula lomraro kukobana abomakhambangendlwana bakhambe namapholisa. Iinlelesi zizokusaba kusondela eduze nabomakhambangendlwana.

Into eyenziwa ngurhulumende ayisiyihle nabo kufanele bakhambele iimbhedlela zona ezikhona emakhaya kuze babone ukuthi iimbhedlela zemakhaya nazo ziyasebenza begodu nabo bezwe ukuthi kunjani ukufola umjeje.

Isombululo mapholisa lokhanyana nakune-ambulance ebizwako kufanele bathome kuphi na? Bathome emapholiseni baphekelelwe mapholisa lokho kuzokwenza umsebenzi wabo ubelula. Nokuthi basebenze ngokurhabileko bangasariyadi ngombana umuntu obiza i-ambulance mumuntu ofuna isizo lamsinyana.

Awa, lokhu angekhe kuphungule imijeje emide ngombana abantu abadala nabagulako bona bazokwenza njani. Lokho kungaba yinto engasiyihle khulu begodu ingabangela ukuthi abantu balwe ngemtholapilo.

Kufanele bona kusolwe urhulumende ngombana kube bezikhona namtjhana bekukhona iimbhedlela ezirhanorho umntathu ngabe uthole isizo msinyana. Into ebangela bona kube nomjeje emide eembhedlela ezinengi ukuthi iimbhedlela lezi azisizinengi begodu nabahlengikazi nabodorhodera abasibanengi ngeembhedlela.

Abantu abaya ngeembhedlela ezingeqadi kungombana banemali bayakghona ukuthi bangazisa lapho begodu babalekela imijeje emide begodu bathola isizo msinyazana.

Iimbhedlela ezizijameleko ngilezi ezibhadelwako begodu nawuyakhona kufanele bona kube nemali ukwazi ukuthi ubhadele iindleko salapho begodu abantu abangaberegiko abakghoni ukuthi bangaya lapho.

Kungaba kuhle khulu ukuthi ngeembhedlelapha kunande kuba neenyanga. Lokho kuzokwenza umsebenzi ubelula khulu ubelula.

Into eyenza bona iinkoloyi zeencimamlilo zona zingajami emarebodweni kungombana zirhabele ukuyocima umlilo begodu ziyenzela bona bangariyadi la bayakhona.

Nakube abacimimlilo abakayi emsebenzini bayasiza eembhedlela. Bayasiza lapha ema-ambulensini ngombana banalo isizo lokobana bangasiza njani kunengi abakufundele ngaphandle wokucima umlilo kuphela.

Iqakatheke khulu ijinifomu ukuze nawuyokucima umlilo umlilo lo ungabambi inyama yakho uthole nawe sewutjha.

Iye, kuhlekuhle umlilo kufanele laba abacima umlilo kufanele babizwe lokhanyana nawuhluleko umlilo nawubhebhedlhako lapho kuwe.

Into eyenza bona bakghone ukubona kungombana bakufundele lokho begodu bayazi ukuthi umlilo nawukhambe wafika kulelizinga. Kutjho ukuthi umsusa wabo vane kungilokhu nalokhu into le bayifundele.

Akusikanengi akusikanengi ukuthi igwayi lingatjhisa kube kulumathe akusikanengi.

Kungafanele bona ucinywe khulu umlilo ucinywe msinyana khulu umlilo lo ukuze ongadluleli kweminye imitlhatlhana.

Bayazama ukuthi bawucime umlilo khona lapho phezulwapho nanoma ngabe alifiki iphayiphu. Amaphayiphu weencimamlilo made khulu akukho la angafikeli khona.

Kufanele bona utjheje uyelele ngaso soke isikhathi ukuthi lapha laphanyana lapha kuhlala khona ipetroli kuhlala kuvaliwe.

Simphakathi kungafanele bona nathi siphume namathunga anamanzi sizame ukusiza ukucima umlilo loyo.

Isize lokuthoma Nelirhekileko ekufanele bona niliphe abantu abangaphakathi ekade bangaphakathi kwendlu elumatha umlilo. Kobana nibaseze amanzi nibathele ngamanzi ukuze baphaphame.

Iye, ungabiza umphakathi nirhelebhane nizame ukuwucima nje umlilo loyo ngamanzi nibanengi.

Ngingamkhallima bona alise intweleyo ngombana ngiyo ezombangelea ingozi angatjha nokutjha angalimala kwayena.

Kungombana igezi namanzi azihlangani azihlangani nakancani. Lokhanyana nakunomlilo obangwe yigezi kufanele bona kubizwe abantu ababerega ngegezi ngibo abakwazi ukuwuthulisa.

Ukuthi wenze isiqiniseko sokuthi lapho kuthelwa khona iimbaseli kuhlala kuvaliwe begodu uyazi nawo imodere yakho uyizwe lokhanyana nawukhamba ngayo ukuthi isesesebujameni obuhle na.

Into ekufanele msiza ahlale nayo ngebhesinakhe sicimamlilo lesi esincani kufanele ahlale anaso sibomvu. Leso-ke ngesenza ukuthi nakungenzeka kuvuke umlilo akwazi ukuwucima msinyana.

Umphakathi kufanele bona ukukhombisa abantwana bona uyingozi kangangani umlilo begodu omunye neenkolwena kufanele babafundise abantwana neenkulisa babafundise nje basesebancani ukuthi umlilo uyingozi khulu.

Iinkhukhula kulokha izulu nalina line ngamandla libange bona izindlu ziphephuke. Ngizo lezo iinkhukhula namtjhana akhengithi ummoya onamandla ophephula ophephula izindlu.

Iinkhukhula kanengi ziba seendaweni ezinamalwandle. Indawo enelwandle nawuseduze nelwandle iindawo lezo ziyathandwa ziinkhukhula.

Kungaba nengozi khulu begodu ungaloba nepilo yakho nawungakhe ungene ngemanzini emlanjeni ngombana amanzi lawo anobungozi ngakhe akhambe nawo akurhurhule. Into ehle ekufanele bona uyenze kulinda besizo lokuthoma bafike.

Izulu amanzi wezulu ayingozi khulukhulu. Kuqakatheke khulu ukuthi umuntu lokha nakanethwe lizulu agijimiselwe emtholapilo ukuze asizakale

Umuntu urageleleke esiqongolweni sentaba lapho kungafiki khona ikoloyi. Angasizwa babantu besizo lokuthoma ngombana bafundisiwe bona izimo ezinje bazinake njani.

Kufanele bona wenze isiqinisekiso sokobana awukhambi wedwa begodu wenze isiqiniseko sokuthi ukhamba ufake namanzi aneleko umbethe iimpahla zakho ukuze uphephe.

Into ekufanele bona yenziwe msinyazana kukuthi arhabiselwe emtholapilo uDlalisa lo arhabiselwe emtholapilo ukuze athole isizo elifunekako.

Kungombana abantu abadala abalupheleko abasakwazi ukuzenzela izinto ezinengi begodu ukubasiza kuqakatheke khulu ngombana badlala indima eqakatheke khulu emaphilweni.

Kanengi abanayo imitjhoga eyaneleko, abanazo neensetjenziswa ebazitlhogako ukuze bakwazi ukutlhogomela abalupheleko. Kunengi engingakubala.

Imiphakathi bangabasiza ngokuthi nabo banikele ngesikhathi sabo nakakhona umuntu osemakhaya ongakayi emsebenzini. Aye naye afike afake isandla asize la ongakghona khona. Kandi abanye bangasiza ngeemali bathenge iinsetjenziswa ezitlhogakalako njalonjalo.

Kufanele bona abantu laba basiwe esikolweni sakhona.

Kungombana abantu abadala nabalupheleko. Bakhethekile bayisibusiso nemaphilweni wethu.

Iye amatliniga akhamba abomakhambangendlwana ayafika ngapha langihlala khona ngeSiyabuswapha.

Urhulumende ulila ngokuthi akanamali. ISewula Afrika ayinamali ukuze bakhe iimbhedlela emaplasini.

Into engararulula abomakhambangendlwana bona bangabi. Kukobana kube namapholisa ngamalanga lapho abomakhambangendlwana baye khona, la usizo lingafinyeleli khona.

Kungombana bathathela phasi iimbhedlela zemakhaya begodu abafuni bona ukuzithola bajame imijeje emide.

Isisombululo kukobana amaphoyisa nawo abekhona la kubizwe khona ama-ambulensi.

I-HIV mulwana wentumbantonga.

I-AIDS ngingatjho bonyana mulwana wentumbantonga nentumbantonga.

Umuntu uyayithola intumbantonga ngokulala, ngokuya nomuntu emsemeni onabo ubulwelwe lobu bangazivikeli.

Umuntu osanda ukuthola bona utshwayeleke nge-HIV namtjhana intumbantonga. Ngingamyelelisa bonyana athome asele amapilisi sakhe begodu azi bonyana akusikho kuphela kwephasi.

Umuntu lo kufanele bona abasendaweni lapho azokuba nabantu abazomusiza, bamusekele, bangamuhleki begodu nakube akakwazi ukwamukela isimo sakhe kufanele bona ayokuthotjhwa ngomkhumbulo.

Abantu kufanele bona bazihlolise, bahlale bazi bujamo babo begodu benze isiqiniseko sokuthi bayazivikela lokha nabaya emsemeni.

Iindlela ezilula ezingenza bona ama-ambulance angene lula eendaweni zemitlhatlhana. Kukobana iindawo zemitlhatlhana zakhelwe kuhle indlela lapho kuzokwazi ukuthi kukhambe khona

Awa angiboni bonyana kungaphungula isibalo namtjhana imijeje ngombana abantu batlhoga usizo ngamalanga. Batlhoga khulu begodu lokhanyana umuntu nakagulako basazokulinda ukuthi aphiwe ilanga. Leyo kungaba yindaba engasimnandi.

Kufanele bona kusulwe urhulumende ngombana nguye owenza bona kungakhambi kuhle.

Kungombana banemali begodu iimbhedlela zangeqadi banetjhejo begodu angeze wajama umjeje omude.

Iimbhedlela ezizijameleko ngilezi ezibhadelwako. Lapho nawuyokuthenga khona kufanele bona ube nemali begodu ziyabiza. Akusi ngubani nobani ungaya kizo.

Abasathathelwa ehloko abalaphi bendabuko esikhathini sanje ngombana ekukhambeni kwesikhathi, kuvele kwaba nabalaphi bendabuko abanengi bamanga. Bathi babizwe bangaki bizwa.

Awa akukafanelanga bona zifakwe ngombana abanye abantu abasisi babantu besintu.

Kufanele bona ubayelelise ngokuthi ubazise bona nazo iinhlahla zesintu ziyakwazi kwalapho amagulo.

Iye iyayenza imizamo leyo ngombana kube nemikhulumiswano ukuthi kusakhulunyiswana, bonyana iinhlahla zesintu kanye nezesikhuwa zingahlanganiswa njani.

Into engasiza msinyana kukobana. Urhulumende angenelele begodu afundise nabantu ukuthi iinhlahla zesintu nazo zinamandla, njengoba lezi zesikhuwa zinamandla.

Awa kufanele zingaphuthelwa ukuze abantu bakwazi bazokwazi ukuthi bazithenge begodu kufanele zibe ngaphakathi kwama ibhodlelo amahle njengalezi sizitjalele so ziinhlahla zesintu zesikhuwa.

Iye kufanele bona bafundiswe ukuze bazokwazi ukubona ukuthi umuntu lo udinga irhelebho ngoKosini bonyana lo kufanele asize ngeenhlahla zesikhuwa

Iye loyo kungaba mbono omuhle khulu begodu nabantu bangasizakala.

Kungaba kuhle khulu begodu iSewula Afrika izokuba yindawo encono.

Awa akukafanelanga bona zibekwe ndawonye iinhlahla lezi. Kufanele zihlukaniswe zesintu zibe ngahlanye nezesikhuwa njalo njalo.

Awa angekhe kusenzeka ngombana abantu abanengi abasakholelwa eenyangeni.

Ikambiso le kukobana abelalaphi bendabuko kanye nalaba besikhuwa. Kufanele bona basebenzisane begodu bahloniphane begodu nomunye abenelwazi ngalokho lokha omunye asebenza ngakho.

Umnyango wezamaphilo kanye nabelaphi bendabuko ngibo ekufanele benze isiqinisekiso bona bayasebenzisa.

Iye bangazisebenzisa ngombana lokho kuzobenza babe nesiqiniseko sokuthi zizokusebenza.

Kungafanele bona nazo zibe zisiwe ngaphetjheya ngurhulumende. Abakhombise bona ziyasebenza ziyakwazi ukulapha iinhlahla zona lezi zesintu.

Awa angeze kwaba yinto embi begodu lokho kungenza umsebenzi wamanesi ube lula khulu.

Isizo elirhabako ngilokha nyana kufanele mhlambe, ulimele begodu kufuneka kuthi bakutjheje ngaleso sikhathi ngombana isimo okiso simasikizi.

Ziqakatheke khulu ngombana kwezinye iindawo amatlinigi akude khulu begodu abanye abantu abakwazi ukuwafinyelela.

kanengi ziinlelesi vane zidlelezela ama-ambulance.

Kubanzima ukuthi iinthuthi lezo zifinyelela endaweni la kuneendlela ezimbi khona.

Umphakathi ungenza isiqinisekiso sokobana awudlali ngeenthuthi begodu ukusebenzisana nabo kuhle.